Ngicabanga ukuthi amakhono abangawathola abafundi noma abangawazuza, elokuqala ukuthi, bazoqala befundiswe kuqala ngomhlabathi, so ikhona abangalithola elokuqala ukuthi bazokwazi ukuhlukanisa umhlabathi ukuthi lo mhlabathi ulungele ukutshala ziphi iy'thombo nalo mhlabathi ulungele ukutshala ziphi iy'thombo. So, ikhono lokuqala bazokwazi ukuhlukanisa umhlabathi okulungelwe ukuthi utshale nomhlabathi ongakulungela ukuthi utshale. Futhi bazolithola nekhono lokuthi iziphi izinto abangazenza ukuze lowo mhlabathi ulungele ukuthi utshale. Okwesibili, ukuthi bazolithola nekhono lokuthi bakwazi ukunakekela iy'tshalo zabo.

Imbangela engenza ukuthi kugcwale ezibhedlela eyokuqala, ukuthi kungenzeka ukube kuleyo ndawo mhlampe isibhedlela sisodwa, and abantu bakhona baningi. Okwesibili kungenzeka ukuba abantu bakulezo yindawo abafundiswa kabanzi ngezifo, abanikezwa ulwazi olwanele ngezifo ezitholakalayo emhlabeni njengoba siphila. Ngicabanga ukuthi into engasiza kakhulu ukuthi abantu bafundiswe kabanzi ngezifo futhi bazi kahle nokuthi bephinde futhi bekhandelwe ezinye iy'bhedlela lokho kungagwema ukuthi kugcine sekugcwele kakhulu kulezo y'bhedlela.

Inselela angahle abhekane nayo noma izinselela abangahle abhekane nazo ukuthi, akekho umuntu ongakhona ukubasiza uma sebebhekane nalezo zifo, noma uma sebegula. Akekho umuntu ozoba nabo mhlampe abasize njengoba kucacisele kule sigaba ukuthi bazobe bengaboni. So singasho ukuthi bazobe engekho umuntu mhlampe engamsiza ukuthi noma engaya emtholampilo ukuze ayothola usizo. So into abangabhekana nayo yiyo leyo. Kodwa futhi okungasiza kakhulu ukuthi ngoba ezobe ehlala yedwa kuzoba ngcono ngoba angeke eze khona ukuthi aphinde athelele abanye abantu ngalesi sifo.

Ngicabanga ukuthi imfundo yosizo lokuqala kumele, noma kumele abafundi banikezwe yona ngendlela efanele noma bafundiswe yona ngendlela efanele. Futhi bekwazi ukuyimela beyiqondisise futhi kahle ukuze bezokhona ukuyisebenzisa ngendlela okuyiyonayona.

Ngicathi zinomthelela wokuthi ziyasiza ukuthi iy'moto zingakhoni ukshayisana futhi ziyasiza ukuthi kakhulukazi ukudwetshwa kwemigwaqo kuyasiza ukuthi iy'moto zazi ukuthi kumele zihambe kuphi zihambe, ziphambana kanjani futhi.

Babenawo noma ngicabanga ukuthi ngalezo y'khathi babenawo ama-back up-u noma babenazo izinto ezazikhona ezazikhona ukubasiza noma kuthiwa ugesi awukho.

Umphumela angawuthola ekusebenziseni amakhemesi esiZulu noma ekusebenziseni amaqabunga, ngiqale nje ngokusebenzisa amaqabunga. Amaqabunga angafaka amagciwane esilondeni, okungagcina sekuholele ukuthi isilonda singabe sisakhona ukuthi sisheshe siphole. Kodwa, futhi ukusebenzisa amakhemisi ahloliwe noma amakhemisi esiZulu ahloliwe, ngeke kuze kube nomthelela omkhulu futhi kungasisiza nesilonda ukuthi siphole kahle mowukuthi lawo makhemikhali esiZulu azobe ehlolwe ehloliwe kahle.

Amasu abangawasebenzisa ukuthi bebazise kahle abantu ukuthi uma benza ucansi olungaphephile kungabaholela ukuthi begcine sebethola isifo i-HIV and AIDS, hhayi futhi yona yodwa bangagcine futhi sebethola neminye, nezinye izifo ezitholakala uma kwenza, kwenziwa ocansi. Engingakusho noma engingathi bengikwenza noma abangaku-eda ukuthi kungamele bazise kakhulu nentsha noma futhi beyazise ukuthi kumele isihlole isifo se-HIV and AIDS. Uma betholile ukuthi sebenaso beqale bethathe imishanguza yabo kusanesikhathi.

Ukuthi umehluko phakathi kwalama-ejensi ne-EMS kuba nomehluko omkhulu eish cha, angiyazi le answer.

Ngicabanga ukuthi umphakathi noma amadoda ewodwa angazama ukuhlangana wodwa azame ukuthi akhulume ngey'nkinga zawo mhlampe ewodwa angakhona ukuthi asizane angahlekani noma angabukelani phansi. Nomphakathi futhi ungazama ukuthi kulabo abakhonayo ukuthi bebasize laba abaney'nkinga bekhona ukuthi bebasize.

Ezinye zezinto ezingafundisa ukushayisana kwey'moto emgwaqeni kungaba abanye babashayeli bagcine bephuza baphuza uphuzo oludakayo mase beyashayeka. Abanye bashayele ngaphandle kokuthi bebe ney'ncwadi. Lokho kungandisa kakhulu izingozi emgwaqeni. Ngicabanga ukuthi kungamele kumele abashayeli beqinisekise ukuthi abaliphuzi uphuzo oludakayo futhi bashayela ngokusemthethweni beshayela bebe beney'ncwadi.

Imbangela yokuthi sigcine sinqamukelwa ugesi ukuthi sasiney'nkinga nomasipala wethu mayelana nokukhokhwa kwagesi. Kodwa engingakuthembisa ukuthi sekuyinto engeke isenzeka futhi sesiyilungisile nomasipala wethu.

Isicishamlilo noma isicishamlilo singasizwa ngokuthi sinomasindi esiwenzayo uma siza lapho okusuke kwenzeke khona isigameko noma sizosiza khona. Sisizwa ngokuthi zinomsindo obizwa ngokuthi i-siren. So indlela esingayizwa ngaso uma sesiqhamuka ukuthi singasizwa ngomsindo waso uma sesiseduzane noma sesizofika.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi bezempilo bengamkhuthaza ngokuthi bamazise ukuthi kubalulekile ukuthi kumele uyi-check-ele i-HIV. Uma wazi ukuthi ulale ngaphandle kokusebenzisa isivikelo noma ikhondomu, kumele uqinisekise ukuthi uyahlola futhi ungabinandaba ukuthi abantu basemphakathini bazothini, ngoba uma kuwukuthi awuyhloleli i-HIV kodwa ube ungazivikeli uma uya ocansini, lokho kungakwenza ukuthi kungayilimazi kakhulu impilo yakho ngoba izokugulisa kakhulu i-HIV uma ukuthi unayo kodwa awuyihlolile, awuyihloli. Kumele uyihlole khona uzosheshe uthole usizo oluphuthumayo.

Ngicabanga ukuthi ukuqala wonke umuntu ubalulekile futhi wonke umuntu nelungelo. Noma kuthiwa lowo muntu wesilisa unomkhuhlane omncane kangakanani, koda naye uyadinga ukuthi athole usizo njengawo wonke umuntu. Kodwa engingakusho okokuqala ukuthi kumele akwazi ukuthi abekezelele labo abasuke bedinga usizo oluphuthumayo ngoba iy'mpilo zabo y'suke zisengcupheni. Kumele akwazi ukuthi abekezelele lokho futhi ngicabanga ukuthi nodokotela kumele bebazise kangcono labo abasuke benganako ukugula okutheni ukuthi basabhizi noma basasiza labo abaney'nkinga ey'suke y'phuthuma noma besuke bedinga usizo oluphuthumayo.